Loko na ha ku sungula ku ya enyuvhesi ni khandziyile xitimela. A ni la ku vona experience kumbe a ni la ku vona ku lava va xitirhisaka va va va suka vatwa yini ni travel-ile a ku ri riendzo leri a ri nandzika ngopfu ene a ku ri ku sunguleni ka lembe na ku tala a xi nga talanga a hi suka Germiston hi ya Joburg hi xitimela hi fambe kahle a swi tsakisa hi tlhela hi vuya hi xona hi suka Joburg hi ya a a East Rand hi famba hi xona xitimela.

A vukorhokeri byi nga endla ku ku va na switichi la loko mudyuhari a fika a lava ku ti kuma a tirhisa vutleketli a fika maybe a kuma ku ri na munhu loyi a nga ta n'wi pfuna a kota ku n'wi khandziyisa kumbe ku ri na wheelchair leyi a nga ta kota ku chika kumbe a khandziya hi yona kumbe a pfuneka hi ndlela yeleyo ku va ku na lavo va va vadyuharhi va nga ta fika va yima kona swa ku va nga tikumi va yime na vanhu van'wana va nga ta se va va phusha va va khandziyisa hi ku va phusha kumbe hi ku va holovela kumbe hi nkani laha a ti kuma se a wile kumbe a nga ha tshamisekanga kahle. Ni vona swi ri na nkoka loko va endla switichi kun'wana na kun'wanyana va tsala ku laha ku khandziya vadyuhari a ku khandziyi munhu un'wana na un'wanyana.

Swiphiqo leswi vanhu va nga langutisana na swona eka switichi swo tala swa mathekisi i ku yiveriwa, a nkunzi va yiveriwa vanhu va khomiwa va tekeriwa timali leswi swi nga swa vu kumbe timali kumbe tiselulafoni hi ku loko mi tele mi hetelela se mi phushana wun'wana a nga ha tivi swa ku i famba a ya kwini loko munhu a ku phusha i ku secha se a teka mali leyi nga ya wena kumbe a teka xilo leswi nga swi xava hambi ku ri yona selulafoni munhu so a nghenisa voko eka bag ya wena a huma na foni ya wena a suka a baleka a famba.

Leswi swi vula leswaku a maphorisa na wona ma yimelelana na maphorisa ya le emapatwini ma yimelelana na swo swa ku vanhu lava a va tirhisi mimovha na yi nga pfumeleleki emapatwini hi ku loko movha yi nga ri nawini yi nga pfumeleleki epatwini u fane u yi khoma kumbe u khoma driver wa kona u khipha phepha u u n'wi nyika nkarhi wo karhi ku a fambi a ya lunghisa maphepha ya yena mara loko maphorisa ya le mapatwini na wo ma tlhela ma ya pfumelela a swilo swa so ku nge vi na ku cinca eka ndhawu yeleyo ku nge vi na ku cinca la Afrika-Dzonga hi ku corruption na yoho yo ya yi tlakuka, va suka va va teka mali yo karhi bribe kumbe va teka mali yo diziwa va va va va va hleketa hi yona va nga endli leswi swi faneleke va swi endla emapatwini va khoma vanhu lava va kalaka maphephe kumbe movha yi nga basanga epatwini.

Lexi xi endlaka ku ri ti thiraka letikulu ti famba na mijeko yo tshuka ka tona ku komba ku ti na nghozi ene na wena loko u ta ndzhaku ka tona u fane u sarisela ndzhaku u fambela hi le kule na toho ku a ti koti ku break-a hi nkarhi wolowo ti teka nkarhi ku va ti break-a and loko u ti kuma u famba ndzhaku se u break-a u nga ti kuma se mi vange nghozi hinkwenu se ku vaviseka vanhu van'wana. That's why a ti ri na a mijeko luwa ku tshuka ku komba ku salela kule na mehe nkarhi wun'wana na wun'wana swilo swi ngo endleka.

Ku pfumaleka ka switimela swi na ntikelo exikarhi ka vafambi lava va switirhisaka hi ku a xitimela minkarhi yo tala xi na thikithi lexi ri tirhisaka ene mali ya kona i yitsongo ngopfu u kuma ku mali leyi u yi tirhisaka for a thekisi nyangha hinkwayo i mali leyi u nga ta yi ya vhiki i mali leyi u nga ta yi tirhisa eka xitimela xa nyangha hinkwayo. tithekisi u kuma ku u khandziya ti-taxi to tala ku ya fika la u yaka kona kumbe u ya entirhweni kumbe xikolweni, mara loko u tirhisa xitimela u fika u tirhisa mali yintsanana u khandziya xitimela xin'we xi va xi chipile na ku chipa xi va mali ya kona yi ri le hansi loko u khandziya xin'we u hetelela u va u fikile lomu u yaka kona.

Lexi va yalaka xona va vachayeri va mathekisi ku vanhu va ti Uber va teka vanhu ka switichi swa mathekisi i ku va vula leswaku vanhu va ri va va tekela ma customer ya vona, va va tekela ma customer ya vona munhu loko a lava uber a fambi a yima kusuhani na molo kumbe kule na xitichi xa mathekisi laha a nga ta kota ku endla kona swilo swa yena swa Uber a khandziya a ti fambela.

Loko u ri muchayeri lomuntshwa u fanele u khoma vakhandziyi va wena kahle u nga tsutsumi u swi tiva swa ku vutomi bya wena byi le vutomi bya vona byi le mavokweni ya vona, u fane u va fambisa kahle hi nkarhi, u nga tsutsumi, u nga tlangisi foni loko u ri ku u ri karhi u ri ku chayeleni.

Lexi ni nga vula ku ni va nga xi endla as vachayeri va mathekisi ku va ku va na mbuyelo mathekisi ma tele swinene masikwana lawa va nga nyikana masiku yo karhi xikombiso i ku muchayeri wun'we evhikini a tirha masiku ya mune, rin'we a nga ngheni ku masiku mambirhi a nga ngheni masiku ya mune ku sala manharhu ku a nga vatirhi masiku lawa se na mbuyelo lowukulu hi ku loko va lava ku nghena hinkwavo exitichini u van'wana va ta tikuma va nga ri na mali van'wana va ta tikuma va nga nghenanga hikuva mathekisi masikwana lawa ma tele ngopfu lomu a mapatwini ni le switichini swa mathekisi.

Leswi swi endlaka ku vadyuhari va nga tirhisi vutleketli lebyi tirhisaka hi mani na mani i ku a va na ku feel-a a va na ku va tikuma va tshame kahle njhe hi munhu un'wana na un'wana kumbe vanhu lava va nga khandziya na voho eka vutleketli byebyo va tikuma va va langusa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi nga ku vona a hi vanhu loko va fika eswitolo va nga fiki va kuma na ku pfuneka eka xitolo xexo va nga koti ku kuma munhu a kota ku va nyiketa swilo leswi va swi lavaka hinkwaswo, hi mhaka yeleyo va nga va nga yi eswitolo loko va rhumela vanhu van'wana ku va va endlela swilo.

Ka minxavo ya petiroli swi suka swi ri na ntikelo ka hina hi lavaka ku xava mimovha hi ku loko petiroli yi tlakuka na mali ya movha leyi faneleke u ya xava yona na yona ya tlakuka so ntikelo wa kona hileswaku hi ta mana hi ti tirhisela tithekisi leti hi tirhisaka tona hi ku swilo hinkwaswo swi ya swi tlakuka, petiroli ya tlakuka, a movha ya tlakuka, swakudya naswona swa tlakuka. Sevhisi ya movha na yona na yo se yi va yi ri henhla ngopfu.

Leswi swi endleka ku hleketaku ni vona ku a mintsengo ya Uber yi le henhla i ku a Uber a yi fani na taxi taxi ya ku veka xitichini xa yona, a Uber yi ku teka endlwini yi ya ku veka straight kwala u nga te u lava ku ya koho. Loko ku ri gedeni yi ya ku veka gedeni a thekisi yi ya ku siya xitichini xa yona hi mhaka a mintsengo ya Uber yi ri ehenhla ngopfu. Ene a ku Uber loko wo va u ri na mindzwalo u va u kandziye la ka movha lo u one na mindzwalo ya wena leyi nga ta ku teka kona loko ku ri molon'weni yi ya ku teka yi ku veka ndlwini la u tshamaka kona. A thekisi yi nge ku teki molweni yi ya ku teka xitichini xa yona xa mathekisi yi ya ku veka xitichini lexin'wana so loko u heta kwalano u ta ti tlakulela mindzwalo ya wena u ti yela na yona ndlwini.

Ku hlayiseka ka ku fambafamba ka vanhu emadorobeni navusiku swi nga endla swa ku nag va swi nga va kahle loko maphorisa ma-security ma va ma fambafamba na wona ma cheka vuhlayiseki bya vanhu.

Lexi xi nga endliwaka ku muchayeri wa bazi a nga karhali loko a famba, i ku ku fane ku famba vachayeri vambirhi kumbe vunharhu va kota na ku va kota ku cincana endleleni loko muchayeri wun'wana a karhele a kota ku nyika muchayeri lowun'wani ku va a fambisa a bazi yeleyo, leswi nga ta kota ku va na ku pfuneka ku tibazi ti nga chayisi hambi ti famba nkarhi wo leha.

Ku tiyisisa ku mabiloho ma ha hlayisekile ma tiyile, ma fane ma chekiwa nkarhi na nkarhi ku tiyisisa ku mabiloho lama ma ha ta kota ku timovha ti hundza. Va endla swilo leswi va swi vulaka ku i maintenance hi swoho swi nga ta tiyisisa ku mabiloho na vuhlayiseki bya vanhu na loko va ri karhi va famba eka maendzo ya vona ma ha ri kahle na.

Ngopfu ku muchayeri wa bazi a leteriwa ni ku wisa a nga se chayela hi ku u suka a va a khome vutomi bya vanhu, ene a va a famba mpfhuka, ene tibazi ti tshama ti ri ku fambeni, se loko a wisile swi endla na ku loko a chayela a bazi a chayela a nga karhalangi.

Loko bazi lowu ni nga le ka wona wu yima eka ndhawu leyi nga ka yi nga hlayisekangiki, a ndzi nge pfumeli ku tikuma ni chika ni ya ni huma eka bazi ni nga tshama ndzeni ka yona ku ze muchayeri wa bazi a vuya a nghena a dirayiva hi famba. Hi ku loko u chika eka ndhawu leyi kalaka yi nga hlayisekanga yi nga hlayisekangiki, u nga tikuma u vavisekile hi ku a wu swi tivi ku ku na swigevenga kumbe ku na yini hala handle hala handle u nga ta huma u ya kona.

Magoza lama ma nga endliwaka ku tibazi hinkwato ta kamberiwa, i ku loko va yi kuma yi nga kamberiwangi, ku ri na mali yo karhi yi faneleke yi badariwa kumbe yi humesiwa epatwini yi nga ha dirayivhiwi, hi ro goza nkulu leri va nga kotaka ku swi endla ku loko ri ti kuma ri nga kamberiwanga a ri susiwa epatwini ri vekeriwa sayitini, muchayeri a xika a khomiwa, na vanhu lava va va va nga khandziya na bazi leri va chika va vekeriwa sayitini va laveliwa a bazi rin'wanyana.

Exikarhi ka bazi ra le ra xiyimo xa le henhla, na ra ntolovelo leri ni nga tekeka rona i ra xiyimo xa le henhla. Bazi ra xiyimo xa ra le henhla ri na a a makhethenisi, ri na xihambukelo wa kota ku veka xitulu xa wena hi ndlela leyi u lavaka hi yona, na ku tlela wa swi kota ku tlela, u etlela u tlerisa na na na xitulu xa wena u etlela kahle. Ene ri na leswi va swi vulaka ku i ti-Aircon eka rona ku wa cinca moya wu titimela kumbe wu hisa.

Ni vona swi boho ku kereke yi va na movha leyi yisaka vanhu kerekeni, hi ku vanhu va kona vanhu va ku a va koti ku famba. Van'wanyana vo va vatsoniwa, van'wani va ku ri vakokwani lava ka ku se i vakulu, ku famba hi milenge va tiyela ekerekeni va suka va nga ha swi koti, se a movha leyi va ka yi yisa vanhu ekerekeni ni vona yi ri ya nkoka ngopfu ka ka ka tindhawu ta le makaya yi kota ku va yi teka vanhu yi va yisa kerekeni.

Mabiloho ma na nkoka ngopfu ku mahlanganisa tindhawu leti hambaneke hi nkova. Van'wanamabindzu va kota kusuka la va tshamaka kona va ya xava eka ndhawu leyin'wanyana leyi nga hlanganisa hi hi biloho leriwani kona. Hi kuma ku n'wamabindzu i famba hi movha and a nge koti ku famba hi le nkoveni movha yi hundza hi le nkoveni ka mati, ku mati ma tele kumbe vhele a movha yi nge koti ku famba, se loko va famba hi biloho va ya va ya xava leswi va xavaka swona swi suka swi va swi va olovela.

Hikokwalaho ka yini ku yima endlele ni swi laveka eka maendzo mo leha ya bazi? Ku yima etindleleni swi pfuna ku na mudirayisi kumbe dirayivha lowu a va ka a chayela bazi leyi a kota ku tilula milenge a ti olola na n'wina vakhandziyi mi kota ku xika mi tiolola milenge na miri ya n'wina, hi ku loko u tshama nkarhi wa ku leha, a miri wa karhala. Loko se dirayivha na yena a ti olola swi suka se a va a titwa a ri kahle, hambi o va a twa vurhongo loko a kota ku xika a ti olola u va loko a khandziya a tlhelela ebazini i va se a ri kahle a nga twi na vurhongo.

Eya or kumbe ina. Ni ve tshama ni ni famba hi bazi ni ya ka riendzo ra le kule. A a ni titwa ni tsake ngopfu hi ku swi endla ingaku u le ka u lo huma a, u lo u le ka riendzo nkulu loko u famba na le ka ndhawu leyi u nga yi tiveki, a ni ya Eastern Cape, ni khandziye bazi ni yi khandziyela Nelspruit a ni tsake ngopfu swi endla nga ku ni le ka riendzo nkulu ra le xikolweni.

Ndhawu yo famba ni nhundzu leyi u yi tivaka ka bazi naswona u vona onge yi kahle na? Ni yi vona yi ri kahle hi ku a bazi a yi fambi na nhundzu yo tala a bazi a yi fambi loko yi tele yi famba na vanhu loko bazi yi ku yi suka hi nayeni yi ta fika hi twenty to eight nine yi fika yi khandziyisa vanhu lava nhlayo leyi khandziyisaka yona a minhundzu yi tshama hansi ka bazi yi nine loko yi suka yi tele kumbe a yi talanga a bazi yi nghena a patwini yi ti fambela.

Ina a ntirho wa xihahampfhuka ni vona ku ri ntirho lowu tsakisaka hi ku lexi u xi endlaka i ku tshama u langusa laha u yaka kona a miehleketo ya wena yi fanele yi va yi ri kahle u nga hleketi u nga vi u u chayela ku ve u karhele kumbe miehleketo ya wena a yi kona hi ku u suka u va u khome vutomi bya vanhu vo tala ni vona ku ri ntirho lowu tsakisaka ku na mehe ni nga wu tsakela hi rin'wana ra masiku ku ni tikuma ni wu tirha.

Ku fambisa Nsuku hi xitimela ni vona swi hlayiseke ngopfu hikuva a swi fani na loko a va a famba hi xikanyakanya kumbe a famba hi timovha to hambanahambana kumbe tibazi swi hlayiseke ngopfu hi ku a ndlela ya xitimela yi hlayisekile ene yi na vuhlayiseki ngopfu ku exitimeleni ku na ma security ene loko yi famba a a xitimela a xi cinci ndlela ndlela lexi fambaka hi yona hi lexi tirhisaka yona siku rin'wana na rin'wanyana.

A xihahampfhuka a air plane xi tirhisa maphiko lama nga etlhelo ku tumbuluxa lift loko moya wu famba ehenhla ka maphikoo xi ha ha hikwalaho ka maphiko lama endliweke hi ndlela yo karhi ya ku tlakusa, xihahampfhukaphatsa xi tirhisa maphiko lama rhelelaka routers lama famba hi ndlela yo pfutana ehenhla ka xihahampfhukaphatsa swirho leswi swi endla leswaku xi haha xi tshama endzeni ka moya naswona xi nga haha ni ku rhelela ni ku famba emahlweni na le ndzhaku kumbe hi tlhelo.

Ina na pfumela a tibazi a ti talanga ku kuma tinghozi hileswaku tibazi ti famba hi nkarhi laha ti yaka kona a ti fambi hi rivilo leri chavisaka kumbe rivilo lerikulu loko bazi va yi vekela ku yi suka la yi sukaka kona hi nayeni yi ya fika hi four bazi yi ta endla tano loko yi fika e ti-gaage ya yima muchayeri wa bazi a kuma ku wisa a heta a nghena ebazini a ti na rivilo ra le henhla vachayeri va kona a va tsutsumi.

Lexi u nga xi endlaku ku tikuma u famba kusuhi na patu hi milenge i ku vuhlayiseki bya kona i ku timovha ti nga ti ti famba hi le ndzhaku ka wena wena u fanele u va u famba u languse timovha leti ti taka hi le mahlweni ka wena ku na loko ko tshuka ku lava ku humelela nghozi u kota ku vona loko movha yi ta u kota ku tsutsuma u baleka.

Leswi swi endlaka vanhu va kha vachayeri va khandziyisa vanhu vo tala i ku va suka va lava mali leyi va nga ta faka swikhwameni swa vona lexi endlaka ku va khandziyisa vanhu vo tala hambi va swi vona ku a bazi se yi tele kumbe thekisi se yi tele i xin'wani lexi xi endlaka xi nga cause-aka na tinghozi le emapatwini hi ku loko vanhu va tele na wena a miehleketo ya wena a wa ha koti na ku hleketa kahle u ri muchayeri va ta ta vanhu ku va hleketa mali leyi va fanekele va yi endla loko va siya vanhu lava le mapatwini.

Lexi va nga xi endlaka ku tibazi ti va na vuhlayiseki laha ti tshamaka kona i ku va lava vanhu lava nga ta ti gada kumbe va va cheka vuhlayiseki bya kona siku rin'wana na rin'wana navusiku ti va ti ri na vanhu lava va chekaka vuhlayiseki ku ti nga yiviwa kumbe ti tikuma ti hisiwa.

A bazi ra Busco i bazi ra mani na mani naswona ri olova ngopfu ri tirhisa rixaka ra local community ri yima emahlweni hi nkarhi woxe ri tirha eka tindlela to karhi exikarhi ka matikoxikaya na ma-garage ngopfungopfu eMpumalanga, Inte Cape i bazi ra ndhawu nkulu long distance ri durha ngopfu eka tin'wana tibazi hinkwato.

Leswi swi endla ku ikhonomi ya hina yi va na mbuyelo hi ku loko vahlampfa va lomba a a mimovha kumbe timovha ku va ku ri na mali leyi va yi hakelaka ku va va yi tirhisa masiku yo karhi ene va va va faka na petrol ku movha leyi va yi famba se swi vuyerisa va n'watimovha lava va nga na ma-business kumbe mabindzu ya timovha swi va vuyerisa ngopfu.